Yebo, kungayicebo elihle ngoba mina ngiyaye ngibone engathi umuntu usindiswa ilokho akholelwe kukho. Uma kungathiwa imitholampilo isebenzisa imithi yendabuko, ngeke kudingakale ukuthi abantu baze bakhiphe imali ukuze basizakale ngezinto abakholelwa kuzona. Lokho kungabasiza mahhala, njengoba sikwazi ukuthola imithi yesiLungu singakhokhanga.

Ekhaya sikhule sazi ukuthi uma ngabe uphethwe ikhanda uyakwazi ukuthi uhogele impepho, ebese ikhanda liyaphela. Nangempela besikwenza uma ngabe uphethwe ikhanda, wokhele impepho ngomlilo, ithi mayisishunqa uyibeke emakhaleni uhogele. Emva kwesikhashana ubulizwa ikhanda selithule.

UMnyango WezeMpilo ugayiqwashisa ngokuthi ubize umhlangano emphakathini, ubaxwayise ngalawo makhambi athile ayingozi, nanokuthi uma ngabe abantu besemtholampilo bakwazi ukuthi bakhulume nabo, babaxwayise. Bangabhala ngisho namaphepha bawabeke edolobheni, bawanamathisele edolobheni, ukuthi noma ubani ohambayo uma ngabe elibona alifunde, akwazi ukuthi axwayiseke.

Kuyaye kuthiwe uphoyizeni uqedwa ubisi. Uma ngabe udle into enphoyizeni, kumele ukuthi uphuze ubisi ukuze kuzoklineka uphoyizeni emzimbeni.

Bengingaqinisekisa ukuthi ikhambi lokwelapha ubhubhane lisheshe litholakale, nanokuthi umuntu ongaphandle angakwazi ukuthi abuye eze ngapha, ongapha angakwazi ukuthi aye ngaphandle, ukuze sigweme ukuthi ubhubhane lusabalale izwe lonke.

Izindlela ezingavikela lokho ukuthi abantu basebenzise ijazi lomkhwenyana.

Ukuthi nabo bahlonishwe njengabo bonke abanye abantu, kungabi engathi bona khona bahluke ngakho. Nanokuthi banakekelwe, bathole izinto abazidingayo kulokho kukhubazeka abanakho.

Ngingazibandakanya ngokuthi ngibize umhlangano wabantu besilisa, ngikhulume ngale nto engifuna ukuthi ngikhulume ngayo, ukuze nabanaleyo nkinga okumele ukuthi ixazululeke bezozwa ngaphandle kokuthi ngibaqonde.

Ngingabiza umhlangano wabo bonke abantu besilisa emphakathini ukuze ngikhulume ngale nto engifuna ukuthi kube khona abasizakalayo ngayo, ngaphandle kokuthi ngibaqonde.

Ngingabiza umhlangano, ngicele emndenini ukuthi abatohozayo kube khona imali abayihlanganisayo, ukuze kuthengelwe u-anti izidingo zempilo, nokuthi akwazi ukufinyelela emtholampilo ngesikhathi.

Kuyafundiswa ngayo ezikoleni, nasemtholampilo, nasemsebenzini abantu abasebenza kuyona, ukuthi isifo sengculazi simbi kangakanani, nanokuthi sinomthelela onjani empilweni yomuntu.

Abantu abahlala emakhaya basakubona kubasebenzela, zibasebenzela iy'thiyo zokusebenzisa ukuhlela umndeni ngokwamasiko asemakhaya.

Ngingathinta usomabhizinisi wasendaweni ukuthi sikhulume ngalolu daba, ukuze sibambisane ukuze lesi sifiso sibe yimpumelelo.

Kubalulekile ukusoka ngoba uyavikeleka ezifeni eziningi ezitholakala ngokocansi.

Ukuthi uma ufika emtholampilo ufike utholukuthi imithi engasiza isifo esisuke sikuphethe, bakutshela ukuthi uhulumeni usayivala leyo mithi leyo. Bakulayele izinto ongazenza emakhaya ukuze usizakale.

Ngingamkhuthaza ukuthi imishanguzo yakhe ayidle ngendlela efanele. Ngosuku lokuthi ayoyilanda, ngimphelezele, ukuze ngiqinisekise ukuthi akayeqisi.

Kungaqashwa, noma kungafika inesi lizokhuluma emsakazweni. Likhulume ngokubaluleka kokusebenzisa izinto zokuhlela umndeni.

Ukuthi onompilo bazi iziguli abanazo ezidla imishwanguzo ethile emiphakathini, bese kuhanjelwa lezo iziguli. Kuqinisekiswe ukuthi ziyayithola imishanguzo yazo ngesikhathi, nokuthi kulethwe amaklinikhi amancane emphakathini.

Kufike uchofwe lapha emunweni, bese kuthathwa igazi lakho lifakwa entweni yoku-check-a igazi, bese kuba khona okungamanzana asesigubhini esincane, bese bayaconsisa khona, ebese uyalinda imizuzwana, bese imiphumela izobe isivela.

Ngakithi ama-ambulensi athatha isikhathi eside ukuthi afike, ngesizathu sokuthi awasahlali esibhedlela sethu. So, asuke esuka ekudeni kakhulu.

Ulayini wokuqala uma kuvele wona wodwa ushukuthi i-TB awunayo, kodwa uma ngabe kuvele nowesibili ulayini, okusho ukuthi i-TB unayo.

Kubalulekile ngoba kuzokuvikela ekutheni ungathengi itiye uy'tshela ukuthi lizokwehlisa emzimbeni, kanti alizukukwenza lokho. Abantu bay'funela imali yokuthi baqhube amabhizinisi abo.

Yebo, ukhona. Kuyasiza ngoba utholukuthi owasemtholampilo kuyahluleka kwezinye izifo. Utholukuthi kodwa lokhu kwesintu kuyasebenza kuleso sifo, okuhluleke kuso okwasemtholampilo.

Sizizwa sijabulile ngoba okusho ukuthi asisezukuya emtholampilo osekudeni. Sizokwazi ukuthi siye la kuseduze khona. Kuzokwazi nokuthi nogogo bakwazi ukuthi baye emitholampilo beyothola imithi yabo.

Izibhedlela zikahulumeni, uma ngabe uya khona akudingeki ukuthi kube khona imali oyikhiphayo, kanti izibhedlela ezizimele kumele ukuthi ukhokhe imali ukuze usizakale khona.

Ukuthi, ukuthi abantu basemaphandleni batshelwe kabanzi ngezingqinamba ongabhekana nazo uma ngabe usebenzisa izinto zokuhlela umndeni, nanokuthi ziba namphumela muni emzimbeni womuntu. Nanokuthi imizimba yabantu ayifani, komunye isebenza kanjani, komunye isebenza kanjani.

Ama-ARV amaphilisi engculaza, okuthi uma ngabe usuwaqalile, sekutholakele ukuthi unengculaza, kube sekumele ukuthi uqhubeke njalo uwadle.

Ngokuthi emagumbini abantu besifazane kuqinisekiswe ukuthi ena amagumbi abakuwona ahlanzekile, namathoyilethi ahlanzekile, ngoba imvamisa utholukuthi awahlanzekile.

Kungamphatha kabi, kumhlukumeze nasemoyeni, kodwa ngingamgqugqumezela ukuthi aqinisele, aqhubeke nokudla imishanguzo yakhe.

Ngiyakholelwa ngoba imithi yesintu ihlukahlukene. Ikhona esizayo, ikhona futhi eyona impilo yomuntu. Otholukuthi umuntu nje uvele agule esithubeni. Utholukuthi uma uma eya emtholampilo, nasemtholampilo ababoni ukuthi inkinga ikuphi. Lokho-ke kusuke kuyinto eyenziwe ngokuthakatha.